Ndingahlala naye phantsi ndimcele kwaye ndimcebise ukuba ukuze ukuba ukuze aphile zeziphi izinto ekumele sizenzile. Ndimcele andivumele ukuba ndimthathe ndimse koochwepheshe bezengqondo ukuze bakwazi ukumluleka bamfumanele noncedo lokuba aphinde abuyele esimeni ebesisokuqala.

Loo nto leyo ingandiphatha kakubi kakhulu ngoba ibubungozi kuye, ibubungozi nakubantu asondelane nabo. Umzekelo, iqabane elo analo. Kwaye ndingaye ndizame ukumxelela ubungozi bokungathathi, ukungavumi ukuzithatha uncedo lukwaziyo ukuthomalalisa esi sifo.

Ndicinga into yokubana isikim sesondlo ezikolweni ngumbono omhle kakhulu ozothi uncedise abantwana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni ukulwa nendlala. Ngokuba akekho namnye umntu okanye umntwana onokwazi ukumamela aphulaphule ngendlela eyiyo esiswini elambile.

Nangona umthandazo uyithoba intliziyo kwaye uwavala amanxeba kodwa ke noncedo loba udibane nogqirha nalo luza kuyidlala indima ekulweni nendlela oziva ngayo kwaye ungabinalo noxinzelelo lengqondo.

Bakwethu, ndiyayazi umntana omncinci uyathandeka kwaye ingathi ungasoloko umphethe kuwe ezandleni, umteketisa umncamisa. Kodwa ke kumele siyijongile nendlela yokhuseleko lwakhe ukuze ahlale esempilweni, sizijonge nezinto esingathi simfakele zona xa sizokumncamisa ngqo emlonyeni. Ngokuba thina singabantu abadala, kwaye sidibana nezinye izinto ezingafika emntwaneni omncinci zimgulise. Ngoko ke bendinganesicelo sokuba simteketise kwaye sithi xa simncamisa simncamise esidleleni okanye ibunzi okanye esandleni.

Molweni mawethu, ndiyanimema kumkhankaso esinawo wasekuhlaleni wokuxilonga nokuthetha ngezinto zempilo okanye ukuxoxa. Ingakumbi ootata oobhuti ndiyanicela ndinibongoza ukuba nifike ngokuba kukhona intetho ethi indoda ayikhali okanye indoda akumelanga ibonakalise ubuthathaka. Nto leyo iye ithumelele ekubeni sibe neengxaki ezifana nabantu abanoxinzelelo lwengqondo, ukuzibulala, imivandedwa yonke loo nto leyo. Ngokuba ke into yokuba kuthiwe umntu indoda ayikhali ekugqibeleni sonke singabantu kwaye sinendlela esivakalelwa ngayo, akekho umntu ongavakalelwayo. Ndizocela uba sifike sikwazi ukujongana, sikwazi nokulwa nezifo ezikhoyo ezithi zisihlasele.

Enye yezinto endinothi ndiyenze ukulwa nale ngxaki kukuba ndiqinisekise ukuba kukho amasebe ezempilo kwilali nganye ukuze abantu abagulayo nabaneengxaki bakwazi ukukhawuleza bafikelele eluncedweni. Kwaye ndiqinisekise nento yokubana isikhululo ngasinye sezempilo asinanqwelo yezigulani enye okanye ezimbini zibe liqelana ukuze zikwazi ukuncedisana nabahlali.

Ndingakhaleza ndithethe nabaphathi besibhedlele ndibaxelele ngale ngxaki yoba amayeza awonelanga ndibe ndizama nenye indlela yokuthomalalisa ukuba ikhona.

Ndingakhalezisa ndikhangele umnxeba nditsalele abencedo lokuqala kwaye ndizame nokwazisa abanye oomakhelwane abakhoyo. Ukuba ndiyabona ukuba ingathi izothatha ixesha into yoba kufike inqwelo yezigulane ndicele umntu okhoyo ekuhlaleni onenqwelo simthathe simleqise kwisebe lezempilo.

Olu hlobo locwangcisontsapho andiluboni lulungele ulutsha ngakumbi olusesesikolweni ngokuba ulutsha olukhoyo aluhoyi, ingakumbi xa sele bephantsi kweempembelelo ezithile. Umzekelo, utywala angekhe bayicinge. Into leyo ingatsho ibabeke emngciphekweni wokumitha. Endibona ibalungele sisitofu esithatha iinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu.

Ndingajonga esona sibhedlele sikufutshane nakwindawo endihlala kuyo, okokuqala, ukuze ndikwazi ukufikelela ngethuba. Ndijonge esona sibhedlele sishota ngabasebenzi ukuze ndikwazi ukuyoxhasa ngokwandisa nangokucutha umsebenzi.

Mna ngokolwam uluvo ndicinga ukuba abazali abavumelani nale nto kuba bacinga ukuba xa abantwana babo befundiswa ngezi zinto bazothi noba umntana ebengekaqalisi ukuzibandakanya loo nto iza kumthuma nokuba makasose eqalisa. Ndicinga ukuba abazali bona bayithatha bayise kuloo ndawo leyo.

Andikholelwa entweni yokuba abafundi kumele babe neemfihlo nangaphakathi emasangweni esikolo. Ngokubana ezinye iimfihlo kungenzeka ibe zimfihlo ezingabaphathi kakuhle kwaye kungathi kube ngcono xa benokwazi ukwabelana ngazo nabantu ababathembileyo kwaye abanobanika inkxaso bakwazi nokubanika iingcebiso ezizizo. Ukuze kuphele ukubana kubekho ukruthakruthwano kungalunga wonke umntu okhoyo abafundi besikolo bafundiswe ngendlela yokuziphatha nangendlela yokuphatha abanye abantu ababangqongileyo. Ngokuthi bahloniphe indlela abangayo abanye abantu nokuthi umntu othe wazifumana esengxakini ethile ingabi yinto abangathi bahlekise ngayo loo nto okanye bamenze azive engakhululekanga phakathi kwabanye abantu.

Ndingaqale ndimbulele ngokundithemba kwakhe kwaye ndimqinisekise ukubana zonke izinto zizawulunga. Ndakugqiba ndithethe naye ndizame ukumbonisa ukubana eyona ndlela ilula kukuba ahambe adibane nomongikazi osele eqeqeshiwe wagqitywa ukuze akwazi ukumnika amalungiselelo wezempilo nezinye iingcebiso anokuthi amnike zona amanyathelo amakawathathe ukubheka phambili ukujongana nale meko akuyo

Into endinokuqale ndiyibuze kuqala ndingaqale ndibuze umntwana ukuba ingaba urayithi na akakho bungozini akonzakalanga na ndandule ukujonga ezinye izinto ezimoshakeleyo.

Iintsapho kufuneke ziyithathele ingqalelo into ekumila kunje ngokuthi zibize intlanganiso xa kuthe yenzeka kuthethwe nomenzi wobubi ayalwe, axhotyiswe. Kodwa ukuba uyaqhubeka kuthathwe amanyathelo angaphambili adityaniswe nabakwantsasana.

Ndingamxelela into yokubana ezi pilisi zingeza nobungozi obukhulu obufana nezigulo zezibindi ingxaki ezibindini nasezintliziyweni kwaye loo nto leyo ingabeka ubomi bakhe emngciphekweni omkhulu.

Ndicinga ukuba kumele kubizwe iintlanganiso mihla le, umzekelo, okanye kabini enyangeni kuzame ukuthethwa nabantu bafundiswe ngokukhubazeka kwaye baxelelwe, baxhotyiswe ngendlela yokuhlonipha abanye abantu ukuze bakwazi ukubamkela ukuthi bangabacalucaluli okanye babahlukumeze.